Yebo, zikhona ziningi. Kuya ngokuthi, wena unekhono kuphi and ikhono lakho likangakanani. Njengasezinkundleni zokuqhumana uyakhona ukuthwebula amavidiyo uwa-upload-e ku-YouTube, i-YouTube ikuholele njalo makuphela i-month. Ngaloko, uyakhona ukuphila. Nangezemidlalo, ziningi ezemidlalo abantu, intsha yakithi yasemakhaya engazenza ukuba iziphilise ngayo, njengokudlala ibhola. Baningi abadlali abadlala ibhola ebaphumelele ebabuya emakhaya. Baningi abadlali abaphumelele abadlala i-netball ababuya emakhaya, kwasa ilabhi, kwasa i-cricket. Kuya ngawe ukuthi wena uzimisele kangakanani and unekhono kangakanani. So, ziningi izinto abantu ebasemakhaya, intsha yasemakhaya engaziphilisa ngazo.

Le nto le iyangokuthi wena uyibheka kanjani. Ikhompethishini ayikaze yaba yimbi kodwa ikhompethishini ikwenza ukuthi wena uveze ukuthi ikhono lakho likangakanani nokuthi wena uzithemba kangakanani. Iphinde iveze nokuthi wena yonke into oyenzayo uzimisele kangakanani ngoba mawuzoyenza into uyi-one kungekho umuntu ohlulisana naye awubi nokuzimisela. But if kungukuthi kukhona into oyenzayo and uyazi ukuthi le nto le oyenzayo nibaningi, if kungukuthi wena awufuni ukuyenza bakhona abanye abazoyenza ukundlula wena. So, kanjalo uzozimisela. Nasezikolweni kuhle ukuthi kube khona imincintiswano ukuthi kukhone kubonakale ukuthi abobani ebazimisele and abobani abanethalente ngempela ngempela ngempela. So, mina angiyiboni inkinga yalokho. Kuhle futhi ukuncintisana ezikolweni futhi kodwa hhayi ngokweqile, kumele kube kahle ngendlela e-right.

Mina ngingaphakamisa umdlalo we-chess. Awudumile futhi awukho mningi emphakathini yethu yasemakhaya especially kithi thina abansundu. Kodwa umdlalo we-chess mina ngibona ukuthi umdlalo ofuna ukuba udlalwe, kuphi, kube umdlalo owawudlalwa ey'kolweni. Ngoba i-chess ikwenza ukuthi ukwazi ukuqabanga, ukwazi ukuyenza ukuthi ingqondo yakho iqabange beyond, ikwenza ukuthi ukwazi futhi uku-set-a ama-next move nje ngempilo. Awuveli ulale uvuke, kumele wazi ukuthi kusasa mawuvuka uyoyenzani and mawungayenzakali kanjena kumele wazi ukuthi mangihluleka lapha ngiyakuphi. So, i-chess mina yiyo i-game engigayithula ezikolweni ukuba idlalwe. And futhi ingichaza ngoba iyayivula ingqondo ebantwaneni nasebantwini abadala futhi.

Emaqinisweni baningi abantu ebaphumelelayo kavele. Mina ngikhule ngidlala ibholo kodwa azange ngibe nenhlanhla yokuphumelela ukuba ngidlale ibhola esigabeni esiphezulu. Kodwa baningi abantu esikhule nabo esibabona esikhule nabo esibabona kumabonakude namhlanje ebaphumelele emkhakhweni wokudlala ibhola. Umngani wami engikhule naye mina bamthatha wahamba wayodlala e-Wits sagcina sambukela kumabonakude. Omunye umngani wami futhi naye uShaka wamthatha wahamba wayodlalela i-SuperSport. So, ngalokho ngalokho ngithi baningi abantu ebaphumelelayo la endaweni la esihlala khona and loko kubuye kusenza ukuthi nathi sikhuthale, intsha yangakithi ikhuthale ukuthi ungaphumelela ngokusebenza kakhulu nangokuzimisela.

Ezikolweni zangakithi ikhona yona imidlalo njengebhola likanobhutshuzwayo, ibhola elezandla, nomculo wamakhwaya ngoba kuyaculwa nasezikolweni, kuyagijinywa futhi ama-relay. Loko mina ngikubona kuwenza umehluko omkhulu kakhulu ngoba mawuqhathanisa izikole zangakithi nezikole lezi ezingayenzi, la imidlalo ingadlalwa khona abantwana bakhona ababi-active. Abantwana bakhona ngathi abajabule. Abantwana bakhona abakwazi ukuveza amakhono wabo ebakwazi ukuwayenza. So, mina ngibona ukuthi imidlalo ezikolweni iyawenza umehluko kakhulu.